Setso sa rona ke Setswana ka nako ya rona re apara seope, jaanong ga go ntse jaana seope ga o e apare ka gore o e apara fela ka ditiro tsa rona tsa Setswana.

Moaparo wa setso o apara ka ditiro tsa setso kampo o apara ka nako e wena o batlang go apara ka o ne or-e ka mo puong o apara ko di-conference-ng kampo kgwedi ya setso, o kaetsa setso sa gago gore o tswa mo setsong se feng ebile o se tlotla thata.

Ke moaparo wa maZulu le wa maXhosa ke o ne o montle thata ka gore o kgona go kgaba ka one nako le nako, le one wa Setswana o kgaba ka nako le nako ka o ne o montle thata.

Ee, ga ke le gore ba di apare nako le nako ba di apare ka ditiro tsa bone kampo di-conference fela ka gore meaparo ya teng ga e kgatlhelegise ebile ga e duletsege sentle mo bathong, jaanong e re ke re jaana gore moaparo wa setso o apara ka ditiro go botlhokwa o apare ka ditiro fela morago ga ditiro o kanna o a o boela ko o tswang teng.

Fashion-e ya rona ya diaparo tsa rona bo dibaga ga go sa tlhole ba di dirisa thata, ba dirisa diaparo, dibaga, kampo dikhai, kampo ba dirisa dilo tse ba di rwalang mo tlhogong, ba dirisa marokgwe a bone for setso sa bone gore ba lebege ebile o ba itse gore ba tswa kae, ebile ba kwala le maina a setso sa bone mo diaparong tsa bone.

Mosadi e a nyetsweng ka nako ya rona re itse mosadi apara mesese meleele, a rwala mo tlhogong, ebile a lebega ka moaparo wa gagwe gore ke mme wa motse ebile a tlhompa le setso sa monna gore o nyetswe ebile a ikoba ebile a lebega jaaka mme wa lelapa.

Moaparo wa Setswana wa bo mme ba o bitsa ba o dirisa ka kampo ba reka lapa ba ba dira , mo bo rreng ke seope ba o dira ka letlalo la phologolo gore o lebege gore o moTswana yo o tlotlegang ebile motswana yo o bonagalang ka setso sa gago.

Diaparo tsa basadi rona re tlwaelegile ka setso sa rona o tshwanetse o apare dikhai tse di leele, ebile o tlhagelele o le mosadi yo o motlotlo yo o tlhagisang tsela.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng ka gore moaparo wa kgale e ne e le moaparo yo o bonagalang ka motho yo o nang le seriti, wa gompieno o apara moaparo wa fashion-e jaaka o apara ga gona ope yo o go reyang gore o tshwanetse o apara jang ebile o tshwanetse o apara jang ka nako mang ke boithatelo ba gago le boithatelo ba gago.

Ditso ke dijo tsa setso di go gopotsa ko o tswang teng le ko godileng teng, le go tlhompha setso sa gago ka setso sa gago gore wena o ja eng ka nako tse tsotlhe ka setso sa gago.

nna ga ke bone bothata ka gore ga go ntse jalo o tshwanetse monna a reke ko monna le mosadi a reke mosading, mare pharologano ga e kalo ka gore mosadi le ene o kgona go tsena a reka dikhai tsa banna, monna o kgona go tsena le ene a reka dikhai tsa basadi ke molao le molawana o change-ileng mo segompienong.

History fa re bua ka yone ke selo se se fitileng, gompieno ke ba apara jaaka ba batla go apara ba apara bokhutswane ba tsenya bo di-makeup-a ba change-a difatlhego tsa bone ba change-a mebele ya bone. Ke se re se fitlhetseng ga ke inyalane le tsone mare fela go ntse fela jalo.